Ngokwazi kwami ngazi ukuthi kubalulekile ukuthi wazi ukuthi imoto uzokwazi yini ukuyi-afford-a, nokwazi ukuthi uzokhokha isikhathi esingakanani. Ya, kubaluleke kanjalo ukwazi iyindaba zenzalo, nesikhathi imoto ozoyikhokhela sona. Nokushintsha-ke uma ngabe izohamba hambe inyuke imali ozoyikhokha. Kubalulekile ukuthi wazi, ukuze wazi ukuthi ngenyanga malini ezophuma kuwena, malini ezokulahlekela, i-budget yakho ithini, ya.

Uma ezama ukufaka isicelo se-UIF, engasizakali indawo angaya kuyo angasizakala kuyo, umnyango wezabasebenzi, Department of Labour, ahambe ayofaka khona i-claim yakhe. Wehluleka lapho-ke sengaya-ke ka-CCMA, ayolwela amalungelo akhe, ukuthi uzama ukufaka i-claim, kodwa akasizakali. Cabanga ukuthi yilezo nyathelo-ke angakwazi ukuzithathela abaka-UIF.

Ukuze uthathe umshwalense wemoto kufanele kube ukuthi unemoto yakho oyishayelayo, uwumuntu oney'ncwadi, uwumuntu onemoto nje. Kumele ukwazi ukushayela, kumele ube nomholo ozokhokha inyanga nenyanga. Kube wumuntu ozishayele imoto ngoba uma ilinyazwe omunye umuntu, i-insurance ayikhokhile, kufane kube ukuthi imoto ilimale kuwe, kube ukuthi ubusayikhokhela i-insurance, ngoba uma kuwukuthi ubungayikhokheli abakwazi ukukusiza, ya.

Okay. Ngingamuchazela ngokuthi ngimhlukanisele ukuthi isikhathi sokulinda sihlukene kangakanani, sihlukane kanjani. Kukhona isikhathi sokulinda kumuntu oshone ngokugula, ukuthi loyo-ke kufanele kube ukuthi ubeseyithathile ipholisi wakhokhela iy'nyanga eziwu-six noma eziwu-twelve, kuye ngokuthi kulowo mshwalensi ipholisi yakhona ichaza kanjani. Bese ngimehlukanisela futhi ukuthi, umuntu oshone ngengozi, umuntu-ke loyo oyisimo esiphuthumayo, akufani nomuntu osuke egulile. Ngingazama ukumhlukanisela kanjalo, kanjalo, kanjalo, kanjalo, nomuntu osuke hlampe oy'bulele, ngoba kwamanye amapholisi umuntu osuke ey'bulele eyakhe isikhathi sokulinda siyanwetshwa. Ngingamchazela nje ngimhlukanisele ukuthi umuntu kuya ngokuthi ushone kanjani.

Isikhathi sokulinda ses'hlukene, kuya ngokuthi umuntu udlule kanjani emhlabeni. Uma ngabe edlule ngokugula, isikhathi sakhona kuye kube u-six months, uma ngabe eshone kwengozi ngabe ubulewe, udutshelwe, udutshulwe, ugwaziwe, isikhathi sakhe kuye kube inyanga yodwa ukuthi mawuqeda kuwujoyina nje, wawkhokhela kakodwa, usungakwazi ukuthi usizakale. Uma ngabe kuwumuntu oshone ngokuzilengisa, isikhathi sakhe siye sinwetshwe. Yilezo-ke iy'khathi zokulinda umshwalense womncwabo. Uma ngabe ushonelwe leso sikhathi leso ebekumele usilinde singakafiki, awusasizakali, awuze ungasizakala. Impela kumele kube ukuthi besesishayile isikhathi esilindwayo.

Izinzuzo zemshwalensi, kuhluke ngokuthi wena osuke uwuthathile ngaleso sikhathi usuke ngowani. Bese kuba ukuhlukana kwayo-ke, kukhona ebekiwe, kube eyempilo yonke. Lo osuke ubekiwe kukalelwe isikhathi, ukuthi mase kufike leso sikhathi leso owawutshenwe ngaso, usuke usukwazi-ke ukuthola inzuzo. Ngokwami ayinabungozi ilento yemshwalense, uma usuke nje ubuze yonke into okumele uyazi, wachazeleka ngendlela. Nalo wempilo yonke usiza ekuthenini uchazeleke, ukuze uma ungasekho labo osuke ubabhale ngaphansi kwakho, bekwazi ukuthola okumele bakuthole, into ekumele uyiqakelele nje ukuthi uyabuza yonke imibuzo ofisa ukuyazi ukuthi loyo mshwalense isebenza kanjani, nohlobo lwayo ngokwahluka, njalo njalo.

Ngokubona kwami ngisibona sikhona isidingo nokubaluleka kokuba ne-akhawunti yasebhange. Kuyasiza imali yakho igcineka ngendlela, isuke iphephile kunokuyibeka endlini. Nabugebengu, izindlu ziyasha, igcineka kahle mayisebhange, ngokubona kwami. Nokuthi kuyasiza-ke ukuthi ubonakale ukuthi uwumuntu okanjani ngakwezezimali. Ikusiza ekuthenini mhlawumpe mawusufuna izinto ey'njengemalimboleko, ufuna ukuthenga umuzi, ufuna ukuthenga imoto, ufuna ukuthatha imalimboleko yokufundisa abantwana uma ngabe ibesemanyuvesi, kungaba isemakolishi, iyasiza kakhulu ngoba bayakwazi ukukubona ukuthi ngakwezezimali ungumuntu okanjani? Ungasizakala, yebo noma cha? Ngokubona kwami ngikubona kubalulekile.